Inzuzo ngalo mkhuba wendabuko inkulu kakhulu ngoba siyobe sifundisa amantombazane ngamakhono, siphinde sifundise amantombazane ukushintsha ukuba ngamantombazane abe ngabesifazane abakhulile. Siwafundise indlela yokuziphatha, siphinde siwafundise indlela yesintu umuntu wesifazane enza ngayo. Okungaba inselela ukuthi, sibakhetha kanjani abantu abazokwenza lo msebenzi wokukhulisa amantombazane noma wokufundisa amantombazane.

Ukuhamba kwesikhathi kushintshe izinto eziningi kakhulu esikweni lethu lakwaZulu. Ngoba uma ubuka isikhathi sakudala nesamanje asisafani, ikakhulukazi uma kwenziwa imingcwabo, sekuba kuningi okuba yihlazo ngenxa yokungazi kwabantu. Okokuqala nje, awuwuqophi umboniso uma kunesimo esivelile esinjengomngcwabo, kodwa njengamanje abantu baqopha amavidiyo kube kukhalwa. Okunye futhi kushintshe kakhulu isintu ngoba sekumele singenele bemishwarensi ukuze umngcwabo ibe impumelelo.

Lezi ndima zonke zibalulekile futhi kumele zigcinwe, ikakhulukazi uma singabantu abasafuna noma abasakubona ukubaluleka kokugcina isiko. Abesifazane kumele bazi ukuthi imisebenzi yabo ihamba hamba igcine kuphi? Kanti nabesilisa bekwazi ukubaluleka bemisebenzi yabo. Izingane bezinike imisebenzi elingana nazo futhi emincane, kodwa futhi beqaphele ukuthi iyafundisa yini? Mase kuthi umndeni wonke wazi ukuthi usiza kanjani uma kukhona okukhona ekhaya.

Umakhelwane wami ubenzela indodakazi yakhe, umcimbi omkhulu eyemulisa. Lapho khona izintombi zonke zendawo beziphume ngobuningi bazo. Ilokhe ziphume kuqala iviki zihamba ziyofundela usuku nosuku, kwaze kwafika usuku olukhulu lomcimbi. Izinsizwa zona zifike ngosuku lokugcina lokufundela. Kwathi ekuseni kusa izinsizwa zahamba zaya ehlathini zayotheza ukuze mase kuphekwa kube khona izinkunzi zokupheka, lapho omakhelwane babambisene bepheka emabhodweni.

Engawuhlanganisa kahle kakhulu, kakhulukazi esikhathini samanje ngoba sinohlobo lomculo olubizwa ngomasikandi. Lapho khona kukhala izinsimbi okuyisiginci kuxhumene nomculo nephimbo ukuze kuphume lolu hlobo lomculo wesintu sakwaZulu. Kuphinde kube khona nezinsizwa noma abantu abagidayo ngesikhathi omunye ecula nomunye eshaya izinsimbi. Siphinde sibe nomculo ekuthiwa umbhaqanga. Lapho izinsizwa zishaya izinsimbi, ezinye zicula ezinye ziyenza umdanso.

Abaholi badlala indima enkulu kakhulu ekukhuliseni abafana sebezowelela ekubeni amadoda. Uma ngibuka isiko lethu kwaZulu, kuba khona obhuti noma izinsizwa ezikhulile eziqokwayo ukuba abaholi ezizokhulisa izinsizwa ezincane. Uma ungumholi kumele ubuke kakhulu indlela owenza ngayo noma ohamba ngayo ukuze nezinsizwa oziholayo zibukele kuwe. Enye indawo ungibukela kuyo isemaXhoseni, lapho khona beya entabeni bayoyalwa, baphinde besokwe khona.